Mina ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi enze lolu hlelo lokutshala izitshalo ezimelana nesomiso, ngoba uma ezoboleka imali nenzuzo eyenziwa insimu yakhe ngeke esayibona ngoba kuzomele uma insimu yenza inzuzo aphinde akhiphe imali ayibolekile.

Mina angicabangi kuwubulungiswa, ngoba uma usuwuthathile umhlaba, leli qembu owuthathe kulo usengadala izimpi uma usubangwa lo mhlaba, okuyinto esingayidingi, ngoba kwaqala izimpi zithatha isikhathi eside futhi azikulethi ukuthula.

Izici zokusebenzisa i-biodegradable ekupakisheni okusimeme ukuthi uma isihlakazeka ibuye idedele am-gases ayingozi anjenge methane okuyingozi kubantu. Phinde futhi ukuthandwa kwawo ama-biodegradable plastics kuyabiza futhi kungenza ukuthi izimpahla nakubathengi zigcina sezibiza kakhulu okungenza abathengi bebaluleke ngenxa yokubiza kwezipakishi noma ama-biodegradable plastic, ngoba kuyabiza ukuwenza okungenza ukuthi nomdayisi egcine esebiza kakhulu impahla yakhe.

Ugogo usebenzise izindlela eziningi zokuhlukanisa imigqa ekulungiseni umhlabathi. Uqale wasebenzisa ihalavu ukuhlukanisa imigqa emhlabathini, waphinde wazama indlela yokuhlukanisa imigqa ngezandla, waphinde wazama indlela yokusebenzisa isipeyiti, ifosholo ukuhlukanisa imigqa. Kuthe sekwenze konke wagcina ebonile ukuthi akasebenzise izandla ukuhlukanisa imigqa ukuze nomhlabathi uzosala uvundile uphinde ukhiqize izithelo. Wase efaka umanyolo ukuze umhlabathi uvunde.

Engashintsha eshintshe imikhiqizo yama-aphula enze i-apple jelly ephinde futhi eshintshe imikhiqizo yotamatisi, enze ama-canned tomato sauce.

Ngingama kancane ukutshala isikhashana, ngisebenzise kakhulu umanyolo, ngilinde umhlabathi wami uze ubuyele esimeni uphinde ube umhlabathi onempilo.

Mndeni wami ngikhathazekile, kunzima ukubona umsebenzi wakho onzima ucebeleka phansi umsebenzi weminyaka. Lokucekeleleka phansi komsebenzi wami kungiqeda amandla futhi ngiyabona sisazothwala kanzima lapha ekhaya ngenxa yemikhiqizo yami efayo.

Thami mfana wethu, kubukeka impela unogqozu nofuqufuqu lokuqhubeka nepulazi lezinkukhu. Kodwa ngeke yini ukwazi ukulinda isikhashana, uze ukhule, uqine futhi uthembeke? Nasemabhange bazokwazi ukukuboleka imali uma usuyindoda ekhulile ngoba nabo ebhange akulula bekuboleke imali bengakuthembi. Linda kancane nje mfana, kuzolunga.

Ukuvuna ngesandla kuzoy'bambezela izitshalo zakho ukuba ziphume ngesikhathi kwimakethe. Nanokuthi kunohlobo lwezitshalo okungelula neze ukuba ulivune ngesandla.

Ingadi yasendlini isiza kakhulu ekuvikeleni izitshalo, iphinde ivikele izitshalo kwizulu elinamandla, iphinde ivikele izitshalo ey'mbuzaneni ezibunisa izitshalo, iphinde futhi yonge isikhala sokutshala ngoba ziyakwazi izitshalo ukugibelana, iphinde inciphise izinga lokudla okumoshekayo noma izitshalo ezimoshekayo.

Angatshala izinhlobo ezahlukene. Engatshala obhontshisi, ubhatata, ukhukhumba, umbila, otamatisi, nezinye ey'ningi ezahlukene izitshalo. Enye indlela angathuthukisa ngayo ukugcina kwamanzi epulazini lakhe ukuba athenge amathangi amakhulu egcine khona amanzi ukuze mase kuyisikhathi sokushisa ebenayo indawo azothola khona amanzi.

Kubalulekile uma uvuna uqaphelesise indlela ovuna ngayo. Uma uvuna uhlobo lwezitshalo ezithambile njengo lethisi, kumele ubambe isitshalo usisonte size siphume emhlabathini. Kepha uma uvuna izitshalo eziqinile njengo bhatata kumele usebenzise ummese noma ifosholo.

Mngani wami, kuzomele ukhande i-akhawunti yebhizinisi lakho. U-download-e i-ephu ekuthiwa u-WhatsApp Business. Lapho khona uzothumelela izithombe kumakhasimende akho izophinde ikusize futhi ukuthi uzuze amakhasimende amasha ngokuthumela izithombe zemikhiqizo nezitshalo zakho.

Abazizwa kahle neze. Kunzima ukusuka emhlabeni wangakithi okhulele kuwo. Okuyiwona owaziyo usuke sekumele uyozama impilo entsha kwenye indawo. Kunzima kakhulu.

Uma ufuna ukuvuna ngesandla, kumele ube negeja, ifosholo kanye nemimese yokuvuna.

Ukunciphisa ukuphazamiseka kwenhlabathi kungenye yezinto ezibalulekile ezikhuthazwayo ukuze kwakhiwe impilo yomhlabathi ezinhlelweni zezolimo. Abalimi abaningi ezweni lonke basebenzise izinhlelo ezincishisiwe nezingalimi ukuze bakhe i-carbon yomhlabathi. Ingxenye emaphakathi emhlabathini enempilo

Ukusetshenziswa kwamathuluzi nemishini uma kuvunwa ngesandla, kuyinto enhle kakhulu, ngoba kuyasheshisa futhi konga isikhathi sokuvuna.

Inzuzo yokushintshela ezitshalweni ezimelana nesomiso, ukuthi zizokwazi ukumila ngisho kunesomiso, futhi zizokwazi ukumelana nesomiso, uphinde ukwazi ukuqhuba ibhizinisi uma uwumuntu otsalela ibhizinisi. Ubungozi ukuthi zingawona nomhlabathi wakho uma usufuna ukushintshela kwezinye izitshalo. Nanokuthi ubungozi bazo ukuthi uma uwumuntu otshalela ibhizinisi uma abantu bengazithandi, uyafana nomuntu otshalele ize.